Baimana ba rotloediwa go ka begela kwa maokelong kana kwa ditleliniking go nna le ditirelo tsa kalafi tse di tlhokegang fa go tlile go belega. Maokelong le ditleliniki ba ka ba le ditirelo tsa bongaka tse di botlhokwa jaaka go boloka bophelo jwa mme le lesea, go lebana le dikotsi, le go dira di tlhokomelo tsa tshireletso. Go belega kwa gae go ka nna le dikotsi tse di amang botsogo jaaka go tlhaela go tlhokomelwa kwa sepetlele le go tlhoka tlhokomelo ya bongaka ka bonako fa go na le mathata, go begela kwa maokelong le ditleliniki go dira gore go be na tlhokomelo ya bongaka e maatlafatseng go netefatsa bophelo botlhe ba baimana le ba lesea.